Tleliniki ya bagodi kgotsa seane sa botsogo, e ba naya tlhokomelo e e rileng jaaka go lekola kgatelelo ya madi, sukiri le malwetsi a a tlwaelegileng, dithuto ka dijo tse di siameng mo bogodimong jalo le jalo.

Go le botlhokwa ke go tlhokomelwa ke ba lelapa. Ka gonne bagodi ba ikutlwe ba amogelesegile le go ratiwa fa ba le mo tikologong ya lelapa. Seno se fokotsa kutlobotlhoko le go ba nonotsha mo tlhaloganyong.

Se batho ba se dumelang, bana ke bone lefa la batsadi ka jalo go tlhokomela batsadi, ke boikarabelo jwa bone jotlhe.

Mo ditsong tse dintsi go tlotla bagodi go bonwa e le boikarabelo jwa setšhaba. Ka gonne bagodi ba tsewa jaaka mepheto ya kitso le maitemogelo.

Setšhaba se tshwanetse go netefatsa gore bagodi ba seke ba lebala kgotsa ba kgaolwa le botshelo jo bo tlwaelegileng. Pharologano mo setsong sa Aforika Borwa le se setso sa bophirima, ke mo Aforika Borwa lelapa le tsaya tiro ya ntlha mo tlhokomelong ya bagolo. Mme kwa bophirimeng dintlo tsa bagodi di dirisiwa go ba tlamela ka botsogo.

Go thusa ka go tlhapa, go tlhokomela botsogo, go tsamaisa baeti ba bagolo, psycho social support le delivery ya dijo jalo le jalo.

Lefapha la botsogo la Gauteng le naya bagodi ba ba nago le bokgoni, jo bo lekanyeditsweng tlhokomelo ya letsatsi le letsatsi.

Thulaganyo ya puso ya ga jaanong ya go tlhokomela batsofe, e na le dikeletso tse di molemo fela gape e lebana le dikgwetlho tse di ka nnang kotsi mo boitekanelong jwa bagodi. Ka jalo go na le dilo tse di siameng tse di ka oketswang, le dikgaolo tse di tlhokang ditokafatso.

E na le seabe se segolo mo boleng jwa botshelo jwa batsofe mo Aforika Borwa. Le fa e se e e lekaneng mo mafelong otlhe, e nna mothope wa botshelo, tlotlo le pabalesego mo bathong ba bantsi ba ba godileng.

Go dira kopo ya phenšene ya puso ya batsofe, go tlhokana le diphatlha tse di rileng le dikwalo tse di tlhomameng.

Go fokotsa ditshenyegelo tsa letsatsi le letsatsi, rekela mogodi dijo, diaparo le meriana. Go duelela mabone metsi kgotsa thulaganyo ya transport.

Dingwaga di le sixty le go teilwe mo mathekisetsong a puso, a go thusa bagodi ba ba sa tlholeng ba dira, kgotsa ba paletswe ke go iphedisa ka nosi.

Puso e ka agela mafelo a kwa morago dipetlele tse di nnye kgotsa ditleliniki tsa botsogo mo teng ga setšhaba.

Botoka go ka rulaganngwa baoki kgotsa baithopi ba tlhokomele go etela bagodi mo magaeng a bone.

Batho ba na le dipetlele, ditleliniki le dingaka di le gaufi, ebile gape tirelo e fitlhelega ka pele ebile go na le dipalangwa.

Go botlhokwa thata gore ditleliniki tse di tsamayang tsa puso mobile clinics di fitlhe le kwa mekhukhung. Ka gonne mekhukhu ke nngwe ya mafelo a a nang le tlhokego e e kgolo ya ditirelo tsa botsogo, mme batho ba ba nnang teng ba sa kgone go fitlhelela ditleliniki kgotsa dipetlele ka bonolo.

Tshololo le mpa, dikokwana tsa thobalano, serame jalo le jalo.

Ka gore mafelo a magaeng gantsi a sa tlhabololwa sentle jaaka ditoropo. Ba amega ka ba tshwanelwa ke go tsamaya di kilometer tse dintsi, gape ba palelwa ke go fitlhelela transport.

Ga go sena melemo kwa tleliniking balwetsi ba amega ka ditsela tse di latelang. Botsogo jwa bone bo a gatelelwa go oketsega mathata a le matshwenyego, go palelwa ke go ithekela melemo jalo le jalo.

Goreng ba boifa batho ba le bantsi ba boifa go sotliwa kgotsa go sa amogelwa sentle ke badiri ba botsogo. Matsapa, matsapa e ka nna kgakala ya sebaka go tlhokega go tsamaya di kilometer-a tse dintsi ka dinao.

Goreng go itsege eng bontsi jwa ditleliniki di tsaya batho ka palo e e rileng letsatsi le letsatsi, jaaka thirty to fifty. Dikgoreletsi mme go fitlha thapama, fa o fitlha ka morago ga eight to nine o' clock o ka fitlhela o .

Mo lekeišheneng le go nna le ditleliniki e e bulelang ura di le twenty four, ke gore tliliniki e sekeng go tswala e bulela batho bosigo le motshegare.

Go ka thusa fa motho a bona ngaka kgotsa mmoki kgapetsa-kgapetsa, diphetogo mo mmeleng di lemogiwa pele di gatelela.

Tsela ya ntlha go lemoga bolwetsi ka bonako. Pedi go simolola kalafi le tlhokomelo ya malwetsi ka nako. Tharo go apiwa ka thuto ya botsogo mo nakong. Nne go fitlhela mmele le diphedimadi gaufi le mo motseng.

Ga go a tshwanela go nna le pharologano ya gore o nna kae a ke kwa kampeng, motsana kgotsa mo toropong. Botlhe ba tshwanetse go kry-a tlhokomelo ya boitekanelo e e lekanang.

Mafelo a a kgakala a sa fitlheleleng ditirelo ka gale, a tshwanetse go fiwa ditleliniki tse dinnye tse di tsamayang.

Ke ka leboga ka gore, ke lebogile go mena pelo badiri botlhe ba tlhokomelo ya pholo ba ba neng ba nkagela, fa ke ne ke lwala. Fa ke ne ke ke goroga mo bookelong, le fa go ne go se le sengwe le le lengwe se se neng sa fitlhelela bothata jwa me, lo ne la seke la ntlogela.

O bona ka go nwa metsi thata go tsamaya ntlwana, kgapetsa-kgapetsa, go ikutlwa o lapile thata ka gale. Dikgato tse di tshwanetseng go di tsaya, e ka nna go bolelela ngaka kgotsa mooki ka matshwao a ba utlwang. Ba ka go dira tlhatlhobo ya sukiri mo mading ka potlako.

Tshotlakako e ka ama jang boitekanelo jwa tlhaloganyo, motho a ka nna le maatla go tshaba go ipona molato kgotsa go latlhegelwa ke boitlhomogi. A puso e dira ka natla go lwantsha bosinyi jo, puso ya Aforika Borwa e setse e dirile melao le ditirelo tse di tshwanetseng, go thusa le go otlhaya batlhaselwa jaaka protection from harassment act.

Dikgwetlho tse dikgolo ke tlhaelo ya mafelo a bolwetsi kgotsa mafelo a matseno. Tlhaelo ya madi le di dirisiwa go tlhoka tshegetso ya maikutlo, le a tlhaloganyo, mathata a molao le tshireletso.

Dikgwetlho tse dikgolo tse di nnang le tsone ke go diega ga di-ambulance, tlhaelo ya badiri ba pholo, go felela ga melemo. Mme fela tiro e ka dirwang go tokafatsa e ka nna go oketsa palo ya di-ambulance, tse di nang le di diriswa tse di feletseng jalo le jalo.

Goreng go itsege gore kalafi e fitlhelwa bonolo kwa ditoropong. Ka gonne go na le palo e kgolo ya mafelo a kalafi. Dikgwetlho tsa tlhokomelo ya boitekanelo mo ditoropong ke dife, ke tlhalepelo e kgolo ya ditleliniki le dipetlele, go felelwa ke melemo, dipetlele tse di nang le mosito jalo le jalo.

O tshwanela go nna le boikhutso o seke wa tshoga kgotsa wa tabogela mo kotsing. Tshwara maikutlo a gago gore o kgone go tsaya ditshwetso, tse di siameng. Mosola wa ambulance ke kalafi e e potlakileng mo lefelong la kotsi.

Ke akanya gore e ka tswa e le fa batho ba le bantsi ba kopa thuso ka nako e le nngwe dipalangwa di felela.